Uma umfundi wase-university evula i-akhawunti yasebhange, kufanele agxile ezicinini ezilandelayo. Izinkokhelo eziphansi, ukukhetha ikhawu enezinkokhelo eziphansi noma ngaphandle kwezinkokhelo ezinkulu kuzosiza umfundi, ikakhulukazi uma izimali zikhawuliwa, zikhawulelwe. Amathuluzi okubonakalayo kwezimali. Ibhange elinikeza amathuluzi okwehlela ezimali, njengokuzihlelela nokubala izindleko ezikhumbuzo noma izinhlelo zokuhlela ibhanjeti. Kuzoba usizo emphathweni kwezindleko.

Lokhu kungaba kuhle uma uhlelo lami luhleli, uma uhlelo lami lwezindleko ezizayo, noma uma ngiqinisekisa ukuthi kuzoba nesidingo, somhlalaphansi noma noma izimo ezikhethekile ezidinga imali. Uma izimo zami sezishintsha sezishintsha kungenza isikweletu sakho esingangisiza, esingangisiza kulezindleko. Kubalulekile ukucabanga ngokuhlela izindleko zami ngesikhathi esizayo nokuhlola ukuthi kungabe yini okungcono kusukela kwizimali zami engizozidinga ukuzisebenzisa. Kungangisiza kakhulu ukuthatha isikweletu, ngazama ukuhlala phansi.

Izinhlelo zezemihlahlandlela yempilo zinikeza inzuzo eningi komunye kumuntu ngamunye emndenini wami nasempilweni jikelele. Uma, uma ngikhetha inkampani enikeza ngempilo ezinzile izinzuzo zingaba izindleko ezilawulayo, i-medical aid, ikuvumela ukuthi ulawule izindlela izindlela zezokwelapha, ukuvimbela izinkinga eziningi uma kwenzeka isimo esiphuthumayo sokwelashwa noma ukuphathwa kwezifo. Ukufinyelela okwezilapha okuphambili enkampanini ye-medical aid ivumela ukunikeza ukufinyelela kodokotela abahamba phambili.

Ukuthola imali ngokushesha. Babolekisi bendawo, bangase bekwazi ukukunikeza imali ngokushesha uma uhamba endaweni ethile. Izimo ezilula. Uma unothando noma ubuhlobo obuhle nababolekisi bendawo kungase kubelula ukuxoxisana ngezimo zokuboleka. Babolekisi bendawo, bengase bekunike imali ngokushesha, kodwa ngokuhlawulwa ngokuhlawula izinsekelo eziphezulu okuholela ekubeni kubize kakhulu uma, uma ungenzi kahle ekukhokheni. Ubungqubuzana nokomphakathi, ukuboleka imali kubabolekisi bendawo.

Ukuqinisekisa ukuthi isikhumbuzo sesitholakala emathubeni afanele. Abahlinzeki bomshwalense bafuna ukuqinisekisa ukuthi kuba nokuthile okwenzeka ngaphambi kokuthi besebenze iy'nzuzo zomshwalense. Lokhu kungasiza ekuvimbeleni, ekuvimbeleni izimangalo ezingekho emthethweni, noma ezihlobene nezenzakalo eziphuthumayo. Izindlela zokuphatha, umphikiso noma ukuhlanga, isikhathi sokulinda sisiza abahlinzeki bokuphatha izimanga, izimangalo zokufa. Lokhu kuhlinzeka ithuba lokuhlola imininingwane yomufi yokufa. Kuhlole izinto ezifanele zibe nesikhathi esiphathiyo, esiphathekayo.

Ukucacisa isidingo semali. Okokuqala kufanele achaze kahle ukuthi kuhlangana, kukuthi kungani edinga imali. Okuyinto ebalulekile kumphakathi wezezimali. Lokhu kuzofaka ukuthenga imishini noma i-nvester kanye neminye imishwalense efanele. Ukuthola izinkampani zokubaleka ukuze kuzo zonke izinkampani ezihlinzeka ngemali ngemali ngemali emboleka, mboleko yomuntu isiqu. Lokhu kungaba amabhange, izinkampani zokuboleka noma ezinhlelweni zezimali ezikhethekile. Ukuhlola izidingo zenkampani. Umngani wakho kuzodingeka ukuthi ahlole ukuthi izinkampani noma amabhange adinga ini ukuze aboleke imali.